Ausi wa ka e ke mo ratang haholo, lengolo le rometswe lapeng moo nanang ho tla ba le dipuisano tsa mahadi a ka ka Moqebelo. Jwale wena jwalo ka ha o le ausi wa ka, o tlamehile hore jwale o bue le bo malome Saolotse la malome Poulo ka taba ena hore ba be teng mohla dipuisanong tsa mahadi. Ausi wa ka, jwale o ha utlwisise hore na bo malome ba hlokeha na moo ba be teng, e le hore batswadi ba rona ba ntse ba le teng, e leng ntho e leng hore ba bokgoning ba hore ba ka e etsa le bona. Jwale ausi wa ka ha a utlwisise hore bo malome ke bona ba e leng hore ba tla tlameha hore ba emele batswadi ba rona bo malome ba rona, ke bona ba tsebang le hore ba tsebang dintho tsena di etsuwa jwang. Ebile ke bona ba tla kgonang hore ba etse diqeto tse hlalefileng hobane batswadi ba rona ke bona hore ba tlo nka dintho ka maikutlo ebe jwale diqeto, qeto e hlalefileng e be sa nkuwe.

Tsebo ya bo bo nkgono le bo ntatemoholo ba rona re tla dula re e ka dinako tsohle, le ha feela matsatsing a kajeno lenanang batho kapa rona, kaofela re se re itshetlehile marangrang a sejwalejwale. Ho nna ke bona hore ho bohlokwa haholo ho utlwa ntho ho tswa ho motho o e leng hore o pela hao, ke motho o mo tsebang ebile ke motho e leng hore seemo seo ke ntho e leng hore e leng hore e la mo etsahala le yena dinakong tse fetileng. Jwale, ke ntho e ntle hore kannete marangrang a se a na le tsebo ena e ngata haholo fee la e kekebe ya hlola bonkgono ba rona le bo ntatemoholo ba rona be leng hore ba phetse bophelo, bao, ba phetse bophelo le pele le rona re ba teng.

Ka Sesotho e bile ho tswa malapeng e re hlahang ho ona, re rutilwe hore tsela ya ho fihlella Modimo, ke ha re rapela badimo ba rona hore ba kene dipakeng. Taba ena mme e entse dintho di hana ho fela e entse diqabang haholo ka ha dikereke tse ding di nahana hore mokgwa oo ha se wona ha se mokgwa o nepahetseng. Ha ho le jwalo ho na le ho sa utlwisisane moo re phelang teng. Taba ena nna ke bona hore re ka e rarollla ha mong a ka etsa ntho e mo thabisang ebile e le ntho e mo sebeletsang. Motho le motho a dumele ho seo a se dumelang ho sona. Ebe dintho di ba bobebe for e mong le e mong.

Re le batjha ba sejwalejwale kannete ke bona re le lefifing. Ke bona e le mathata a maholo haholo ha re tsebe dintho tse ngata haholoholo jwang hao tluwa setsong sa rona, ebile ke bona re se na tjantjello ya ho tseba hore na setso sena sa rona ke eng ebile se sebetsa jwang. Jwale ka nnete, ke bona re sa etse bo hohle hohle ba rona hore re ka ithuta ho lekaneng mabapi le setso sa rona. Mohlala o le mong oo nka o etsang, ke taba ya difela tse binwang mona puong ya rona kapa setsong sa bo rona. Batjha ba kajeno ke bona re sa tsebe dipina tse ngata haholo ebile seo ke sona mohlala o bontshang hore ha re na tjantjello ya ho etsa ka hohle hohle hore re ithute ho lekaneng mabapi le setso sa bo rona.

Hobane jwale re phela nakong e leng hore dintho di tletse-tletse lefatshe ka bophara, o thola hore marangrang a kgona ho fetisa dintho ka tsela e makatsang ka tsela e tatileng, ka tsela e makatsang ntho ya hao ka beha lebokoseng la hao nou tjena la social media e na le bokgoni ba hore e tlole dinaha ka dinaha e tsamaya jwale ha ho tluwa tabeng ena ya hore bo dishweshwe. O thole hore se kopantshitswe le masela a mang, se rekiswa kwana bo mose le dinaha le theko ya teng o bo thola e le hodimo-dimo, hakalo-kalo ha ke na bothata ka yona hobane jwale ho bontsha hore batho ba kwana ba mose kwana ba rata setso ya rona haholo jwalo ebile ba se behile hodimo-dimo, ba se hlompha wa e utlwisisa?

Dumela ntate moruti. Ke nna mme wa Kananelo ke founa hoseng hona hwa kajeno lena e le hona hore ke tle ke tlo botsa hore na hore ngwanaka a tle a tsebe ho tla a tle a tsebe ho tliswa mo kerekeng bakeng sa kolobetso, hore na ke di eng tseo ke tlamehileng hore ke di hloke ka tsatsi. Ke eng tseo ke tla di hloka tsatsing leo la kolobetso? Ke ne ke tlo botsa hape le nako ya hore na tshwanetse ho fihla ka yona, ke nako efeng le hore na ngwana o tlilo tlameha hore apara diaparo tse jwang le ke ne ke botsa hape le hore dilemo tsa ngwana di tlamehile di be kae pele ho kolobetso? Ke leboha haholo ntate moruti ka nako ya hao ebile ke tla emela karabo ya hao hobane jwale . Ke ne ke tla thaba haholo ha taba ena e tla fetiswa sona selemong senana. Hoba jwale Kananelo o ntse o ntse a ya a hola.